Ke ne ke ikutlwa ke tshogile tota ebile ke utlwa le mala a ka okare a batla gore ke ko ntlwaneng, ebile le ditsebe tsa ka o ka re di tsenelwa ke mowa ke ne ke ya kwa motseng wa Cape Town.

Nka itumela thata ga nka bona ke nametse sefofane le fa e le gore ke na le go tshaba tota. Batho re le bantsi re nagana dilo tse di farologaneng ka taba ya sefofane. Se ke se tshabang ka go namela sefofane ke gore se tsamaya ko moyeng mo e leng gore ga re kgone go bona batho, ebile ke bona e le gore se tsenela ga mogare ga maru ke ke ka ntlha ya gore gore ke tshaba go namela sefofane, e fela ke batla go senamela.

Pele o ka dira sengwe le sengwe ntho ya ntlha e o tshwanetseng gore a e dire ke gore a netefatse gore dipampiri kapa ditokomane tse e leng gore di a batliwa o a di bankanya, ebile a netefatse le gore o di tshwere tsotlhe. O tlhoka go ba le passport-o, o tlhoka go lokisa dipampiri tsa gage tsa Visa a netefatse le gore pasa e a e tshwereng ntho e nngwe le e nngwe e tshwana le e e leng mo passport-ong ya gagwe.

Ke se ke se ratang ka dibese mo toropong ya me ke gore seteišene sa di-bus-e se gongwe le gongwe, ebile ga o di seteišene se sengwe le sengwe se rekisa di tekete ebile o ka itshepela go tsona dibese.

O tshwanetse go netefatsa gore ka dinako tsotlhe o tshwere karata ya gago e e na leng dintlha for go namela bese, go baneng fa o sa tshwara karata ya gago go raya gore wena o ka se kgone go namela bese, ga go le fa nako tse re ne re berekisa tekete ka go baneng tekete o ne o ka e reka nako e nngwe le nngwe.

Go thusa ka go boloka nako le gore ka dinako tsotlhe o netefatse gore o namela bese ka nako e e leng gore o tshwanetse go e namela, ebile le go ba le botho go ba le botho o le mopalami kapa mokgweetsi yo o siameng wa bese.

Go ba boima tota ka go baneng fa go nale di-strike batho ba rata go fisa dibese kapa ba beye mataere a e leng gore a tuka mollo mo mebileng, kapa mo ditseleng tse e leng gore go tsamaya batho ba di-bus kapa dikoloi. Fa batho ba ba tsamayang ka di-bus go diragala dilo tsa go le bo di-strike ba sokola ka go baneng bese ke yona e e leng gore e kgona go rekaga ebile batho ba le bantsi ba kgona le go e afford-a.

Ke ka lebaka la gore di nametsa batho ba e leng gore ba ya tse e leng gore di farologane. Bangwe kapa batho ba le bantsi ba ya meberekong ka yona mme ba tshwanetse go fitlha ka bonako ke ka ntlha ya re bona go na le dibese tsa dinako tse di rileng kapa dinako tse e leng gore di farologane. Mongwe le mongwe o namela go ya ka nako e e leng gore ena e ka mo berekela. Fa nka emisiwa ke bese ka dinao nka ikutlwa ke le ka tsela e nngwe e e leng gore nka se itumele e le ruri.